Xana ndiqikelela inoba ndiyayisebenzisa into eyileyo kwi-one gig ngosuku ngoba ndingumntu osebenza kakhulu ngefowuni.

Ewe, sekhe yandiphelela ndingalindelanga. Kwafuneka into okubana mandiphinde ndongeze, oko kuthi kwafuneka ukuba mandiphinde ndithenge enye kwakhona.

Andifane ndiyijonge ibhalantsi yedatha yam ngoba ngoku ndiyazi ukuba izawukuhlala kude kube sekupheleni kwenyanga. So ayiyonto ndiye ndizixhalabile ngayo ngoba ininzi ndiqinisekile ukuthi ngeke ize iphele inyanga ingekapheli.

Hayi, igigabhayithi enye ayanelanga tu kwaphela kuba ngoku seyininzi into umntu ayenzayo efowunini kwaye namaxabiso okuphila ephezulu kakhulu ukubonisa ukuthi nayo idatha ngoku seyanyuka seyiduru kakhulu. So igigabhayithi enye kuphela ayanelanga tu kwaphela for inyanga.

abantu bathethe ngayo kakhulu nangokufikeleleka kwayo phofu ke nam ndiyayazi uba iyafikeleleka kakhulu. Qha ingxaki nayo yinto yokubana i-service yabo ayintlanga.

Akho nto ndinokuyenza ngoba kaloku xa bendithenga idatha yeveki ngokungathi kunjalo bendingena kwisivumelwano nomthengisi sento yokubana le datha ndiyithengayo mayiphele emva kweveki. So ukuba iveki ke iye yaphela mna ndingakhange ndiyisebenzise akho nto ndinokumsola ngaye umthengisi okuseleyo kukubana qha mandiphinde mna ndizithengele enye kwaye ndiqiniseke ukuthi ndizawuthenga umlinganiselo endizawukwazi ukuthi ndiwusebenzise.

Hamba mntanam, hambohlala phaa kwelaa gumbi isebenza ngokugqibeleleyo kuyo. Kaloku mhlawumbi wena eli lakho igumbi othanda ukuhlala kulo likude kakhulu, so kuba phaa efranti isebenza kakuhle ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ke hamba hambohlala phaa efranti sisi.

Ingandiphatha kabuhlungu kakhulu le nto ngokuba kaloku xa bendiyithenga le datha bendinezicwangciso ngayo.

Xa kuthethwa ngedatha kuye kuthi qatha i-intanethi kum engqondweni kuquka kunye namakhasi onxibelelwano ngoba kaloku idatha isebenza kwezo zinto.

Ewe, ikho inethiwekhi endinokuthi ndimkhombe kuyo, yile nam ndiyisebenzisayo ngoba basebenzisana kakuhle kunye nabantu kwaye inethiwekhi yabo yasoloko isebenza kakuhle.

Into enokwenziwa ukuze idatha ifumaneke kuye wonke ubani eMzantsi Afrika yinto yokubana amaxabiso edatha acuthwe, nto leyo ezawukwazi ukuthi wonke ubani afikeleleke kuyo.

Sihlobo sam, ndiyakucela torhwana nako ndiphelelwa yidatha ndisebhizi neprojekthi engena ngomso. Ndiyakucela ndicela undincede ngedatha. Loo nto andiyiqondi le nto yale datha ngokwenene amaxabiso ayo aphezulu kakhulu ngoba kaloku le bendiyithengile bendiyithengele ukuba mayonele ukuze ndikwazi ukugqiba lo msebenzi, ngoku andisakwazi ukuthi ndigqibezele kuba ndiphelelwe. Ndicela uncedo.

Ndicinga ukuba ungakhona umgaqosiseko othi kusekelwe kuwo indlela amaxabiso edatha anyuka ngayo. Endingayaziyo kukuba ngaba uyalandelwa na lo mgaqosiseko xa kusenyuswa amaxabiso edatha.

Ngenyanga ndiye ndisebenzise idatha ye-four hundred kwaye ndiyisebenzisa isikakhulu kwi-intanethi kumajelo onxibelelwano, kuquka kunye nakwimisebenzi endithi ndiyifumane yeintanethi.

Ngokoluvo lwam ndibona ifikeleleka idatha kubantu baseMzantsi Afrika.

Ibachaphazela kabuhlungu abantu abahlala ezilalini indaba yedatha ngoba kaloku maxa wambi baye bangabi nayo nemali eyaneleyo ukuze bakwazi ukuyithenga.

Nakubantu abakhangela umsebenzi baye bachaphazeleke kabuhlungu kakhulu yimeko yokuxhoma kwamaxabiso edatha ngoba nabo ngenxa yokungayifikeleli kuye kube nzima ngabo ukuba bakwazi ukukhangela imisebenzi basebenzisa i-intanethi.

Abantwana besikolo ezilalini nabo baye bachaphazeleke kabuhlungu kakhulu yimeko yokuxhoma kwamaxabiso edatha ngoba loo nto iye ibangele ukuba bangakwazi ukuthi bajonge eminye imisebenzi yesikolo kwi-intanethi.